Thengo ya data ndi i khaedu khulwane vhukuma, sa izwi data i tshi ḓura zwine zwa sia kha vhathu vha sa shumi zwi tshi khou vha nḓaḓo khulu nga mulandu wa uri u tea uri uvhe na data, sa izwi tshiṅwe na tshiṅwe kana zwithu zwinzhi zwi tshi vho itiwa nga inthanethe, kana zwi tshi vho itiwa hanefha kha kha vhudavhidzani ha nnyi na nnyi. Zwino hezwo zwi sia vhaswa vha sina masheleni au koni u renga dzi data, ngauri dzi data dzivha dzi tshi khou ḓura nahone ndi dzone dzine dza kona u ṱumanya vhathu na mishumo u ṱumanya vhathu na vhathu vhane vhanga vha thusa nga mishumo, hezwo zwi khou shela mulenzhe nga nḓila isi yavhuḓi zwa uri data i konḓe u wanala na uri vhaswa vha sa kone u i vha vhaswa vha kone uri vha i swikelele.

U ḓura ha data zwi nkwama nga nḓila khulwane vhukuma, sa izwi data itshi nḓurela nga maanḓa iya ḓura data zwine zwa swika zwi tshi khou kwama nga nḓila ine nda shumisa inthanethe, havha na huṅwe hune ndi a kona uri ndi fhedze vhege ndi si khou dzhena kha inthanethe nga mulandu wa u ṱhogea ha masheleni ha uri ndi renge data. Hezwo zwa ita uri ndi fhedzisele ndi si khou kona u wana mafhungo ane a yelana nau nanga zwine ndi nga ndi khou kona u zwi ita uri ndi wane mushumo, nga nḓila ine data yavha itshi khou ḓura ngayo zwi a ita uri tshiṅwe tshifhinga ndi dzhie na tshelede ine nda khou nyaga u renga tshisevho ngayo ndi renge data uri ndi kone u wana mafhungo ane anga nthusa uri ndi kone u wana mishumo kana ndi kone u ḓi bveledzisa, zwino u ḓura ha data zwi khou ṋaṋisa tsiku.

Musi nditshi ṱoḓa u renga data kha luṱingo thendeleki lwanga, ndi a kona u dzhena ndi sedze kushumisele kwa kwa kwa kwa zwithu zwine ndavha ndi khou dzhene ndi tshi khou dzhenesa khazwo foununi kha luṱingo lwanga nda kona u vhona uri uya nga nga nga kushumisele hoku kune kwa vha hone kha founu ndi ḓo ṱoḓa data dzono dzo dzono swika ngana. Hezwo zwi nthusa uri ndi kone u ḓivha uri hedzo data dzine nda kho dzi renga dzi ndi khou ṱoḓa dzi fhio ende futhi hafhu dzi kho shuma u swika lini, ndi a kona u zwi vhona uri ṋamusi kana ndo renga data dza ṅwedzi adzi fhedzi na vhege mbili nga mulandu wa dzi ṱhingo thendeleki dzine ra dzi shumisa.

Teḽemedicine teḽemedicine iḓo thusa nga nḓila khulwane vhukuma, sa izwi i tshi ḓo kona uri vhathu vha kone u swikelela mishonga ine vha ḓo i ṱoḓa zwo leluwa, zwine zwa amba uri arali vha tshi khou kona uri vha dzhene kha vhudavhidzani ha nnyi na nnyi u fana na inthanethe vha kone uri vha vha humbele mishonga kana vha ambe na madokotela nga nḓila yau davhidzana hu songo vha na u tou ya zwibadela u fola miduba zwi vha zwi khwiṋe. Hezwo zwi thusa uri hu langee na miduba vhathu vha wane thuso lwa tshihaḓu, zwine zwa kho amba uri zwi thusa shango ḽashu zwinzhi.

Zwi tshi ḓa kha Ai, Ai iḓo shandula matshilo ashu nga nḓila yavhuḓi nahone hu ḓovha na zwi ḓovha zwavhuḓi zwa dovha zwa sa tou vha zwavhuḓi, zwine zwa khou amba uri hu ḓovha na masiandoitwa avhuḓi na asi avhuḓi fhedzi ha masiandoitwa avhuḓi a ḓovha manzhi zwi ḓo thusa fhethu hunzhi uri huvhe na artificial intelligence iḓo ri thusa kha zwithu zwinzhi kha mutakalo, kha kha zwa vhushaka zwa vhudavhidzani hu ḓovha na zwithu zwinzhi zwine zwi ḓovha zwi ḓo zwi do itea zwo leluwa, ngau vha hone ha Ai kha shango ḽa vhoriṋe hezwo zwi ḓo ri thusa nga nḓila ya yavhuḓi.

Thekhinoḽodzhi heyi yono ri thusa kha uri dzi apuḽikhesheni kana dzi website dzi ambe nga dzi nyimbo, dzi ambe nga nga dzinyambo dzashu hezwo zwithu zwi a thusa nga maanḓa uri ri kone u vhala zwo ṅwaliwaho nau fhindula zwine ra kho tea uri ri fhindule zwone, kana ri kone u shumisa edzo dzi apuḽikhesheni kana hedzo dzi website zwo leluwa, ngauri ivha yo ṅwala nga luambo lune iwe wa kona ulu pfhesesa lune wa lu ḓivha hu sina uri uḓo thoma wa ṱuwa wa yo vhudzisa muṅwe uri hu khou pfhi mini. Hezwo zwi a thusa uri namusi arali utshi khou renga zwithu hanefho kha kha kha vhudavhidzani, uya kona u zwi a leluwa uri u kone u vhona uri u khou ita mini hezwo ndi zwone zwavhuḓi uri dzi apuḽikhesheni kana dzi website dzi ambe nga luambo lune nda lu ḓivha nda lu pfhesesa.

Ndi zwa ndeme sa murengi uri hezwi u tshi khou renga zwishumiswa hanefha kha vhudavhidzani u fana nadzi u fana nadzi nḓila dzenedzi dza u renga kha dzi puḽatifomo, ndi zwa vhuṱhongwa uri muthu a thome a ṱhoḓuluse uri eyo puḽatifomo ine a khou renga khayo kana ine a khou ṱoḓa u renga khayo yo ṅwaliswa na, nahone vha ya kona u u vha ya kona u ṋetshedza zwidodombedzwa zwavho. Hezwo zwi thusa uri muthu a sathu panga zwidodombedzwa zwawe zwa banngani kana mafhungo maṅwe a vhuṱhongwa awe, avhe a tshi khou ḓivha uri hu kho ḓi panga kha zwithu zwo imaho nga nḓila ḓe, uri vha kone u tsireledza ri kone u tsireledzea misi yoṱhe.

Tshaka dza music dzine nda dzi funesa dzi a swika ṱhanu, ndi funesa muzi muzika wa gospel, nda dovha nda funesa na muzika wa ama amapiano, r n b, havha na na muzika wa afro afro soul, ndi yone mizika ine nda kona u pfha na muyani wanga zwithu zwo zwo dzudzanyea, u fana na muzika wa deep house na wone ndi wone muṅwe wa wa muzika une nda u takalela vhukuma zwi tshi ḓa kha muzika une nda u funesa, ndi i funela uri muyani ndi a kona u dzudzanyea arali ndo thetshelesa heyo.

Vhuponi ha hashu netiweke ine ya shumisiwa, ndi netiweke A, ine kha yo ri wana dzi dzimbadelo dza fhasi. Ri renga dzi data nga mbadelo dza fhasi, hune uya kona u wana one gig nga ten rannda ya seven, ya maḓuvha a sumbe. Hune na iwe u ya kona uri u sale u na masheleni a vhuḓi, zwi tshi ḓa kha ikonomi ya vhoriṋe ine ya vha yo hoṱefhala vhukuma. Zwino hezwo zwi a thusa, u shumisa netiweke heyo. Zwi tshi khou bva na nga nḓila ine ya vha na na na netiweke ngayo, hune ya fara vhathu nga nḓila ya vhuḓi.

Ee, ndi zwone, ndi na lunzhi ndi tshi ḓi wana ndi khou renga dzi data nga mutengo wo paḓaho mpimo. Zwi tshi khou itiwa nga uri ho vha na u sa lavhelesesa, zwitshiḓa kha kurengele. Ndo renga data, nda renga two gig. I tshi khou ita hundred rand, zwine hezwo ndi tshi zwi sedza zwi vha zwi, i vha i tshelede nnzhi. Fhedziha, ndo swika he nda zwi lavhelesa nda zwi wana uri, hu na dzi data dziṅwe dzo dza mitengo ya fhasi, dzine dza wanala kha dziṅwe dza wanala huṅwe kha zwiṅwe zwipiḓa. Zwine wa wana data dzine dza vhidziwa upfi promotional dzine kha dzo, u wana dzo dzo tsa vhukuma.

Data dza network A, ndi dzone dzine dzi a farea vhukuma sa izwi u tshi nga kona u wana ten gig nga fourty nine rand. Dzi data hedzo ndi nnzhi dzine u nga kona u dzi wana, dzine dzi a kona uri dzi dzule, kana u vhe na tshifhinga tsho no lingana maḓuvha a sumbe uri u kone u dzi shumisa. Na dza ṅwedzi na dzone dzi vha dzo tsela fhasi vhukuma dza network heyi. Hune ndi vhona na vhathu vhanzhi vha tshi shumisa yone ngauralo vha tshi khou sedzana na uri data dza netiweke heyi, dzo dzo tse dzi fhasi vhukuma dzi a kona u swikelelea . Hune arali u tshi tshekha mitengo ya hone, u wana na iwe u tshi kona uri, u kone u fema zwavhuḓi.

U ya nga ha kushumisele kwanga ndi vhona zwi si zwavhuḓi zwa uri data dzi tshinyale. Sa izwi tshiṅwe tshifhinga data dzi vha dzi tshe nnzhi, hu na tshifhinga tshine nda wana data dzi tshe nnzhi fo kha lutingo lwanga. Hune wa wana data dzi tshi khou fhelelwa nga tshifhinga, tsha uri dzi dzi dzi fhele kana dzi tshinyale. Ngeno, dzi tshe nnzhi dzi sathu shuma u u to ya kule. Zwino nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi uri data dzi tshinyale, fhedziha sa izwi hu tshi hu mafhungo a uri hu khou tshimbidziwa bindu zwi vha zwi si na thaidzo. Fhedziha kha nṋe sa murengi, ndi vha ndi na thaidzo ngauri dzi tshinyala ndi tshi kha ḓi ṱoḓa u dzi shumisa dzi tshe nnzhi.

Ndi lunzhi, lu nga vha lwa fumi, ndi tshi renga data kha ṅwedzi. Data nnzhi ndi dzi renga ndo ṱuṱuwedziwa nga tshikhala, tshine nda khou tea u dzi shumisa tshone. Ndo sedza na mutengo wadzo, nda dovha hafhu nda sedza na hezwi zwine ra zwi vhidza uri dzi gigi, uri ndi khou fhiwa dzi gigi ngana. Nahone dzi khou dzula tshikhala tshingafha tshingafhani. Nahone, dzo ndi vhugai ? ndi vha ndo sedza zwezwo zwithu zwiraru, musi ndi tshi dzi renga. Sa izwi zwi zwone zwithu zwa vhuṱhogwa vhukuma u tshi renga dzi data. U tshe u sedza uri dzi khou yo tshinyala lini, na u sedza uri edzo data ndi ndi vhugai, na u sedza uri ndi ngana idzo data.

Nṋe ndi takalela u renga data dzine dza vha dzo ṅwaliwa u pfi dza ṅwedzi. Naho ndi tshi zwiḓivha uri data na musi dzo nwaliwa upfi ndi dza ṅwedzi, dzi ḓo ya nga uri ndi khou dzi shumisa hani. Vhunzhi hadzo naho dzi sa fhedzi ṅwedzi, fhedzi ndi ṱoḓa data dzine dzi ḓo dzhia tshifhinga tshilapfu u tshinyala, dzi nga si ṱavhanye u tshinyala. Hezwo ndi vha ndo sedza uri hezwi ndo dzhia data hedzo, na nṋe ndi a kona u vhofholowa uri ndi dzi shumise. Hu si na u tshuwa uri mba mbamatshelo dzi khou ḓo tshinyala. Zwino ndi nanga data dzo ṅwaliwaho u pfi dza ṅwedzi, naho ndi tshi zwiḓivha uri zwi nga itea dza sa fhedze ṅwedzi. Ndi nanga dzone u itela uri ndi kone u dzi shumisa lwa tshikhala tshilapfu, arali zwo itea dzi tshe hone.

Nṋe ndi ya tendelana nazwo uri u swikelela data i ḓuraho ndi pfhanelo ya mutheo, nahone ndi vhona uri nga nḓila ine hafhanoni Afrika Tshipembe data dza kho ḓura ngayo zwivha zwi si zwithu zwavhuḓi ngauri ri khou wana uri vhaṅwe vhathu vha vha kho ḓi wana vha songo tsha tsireledzea nga mulandu wa uri vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi khou ṱumana kana vha tshi khou shumisa hezwi wo nopfhi dzi Wi-Fi, vha tshi kho zwi shumisa fhethu hune ahungo tsireledzea nga mulandu wau onga data. Vhaṅwe vha vha vha si nayo tshelede yau renga hedzo data, sa izwi data dzi tshi khou ḓuresa fhano Afurika Tshipembe zwino ndi zwavhuḓi uri arali zwi tshi konadzea data dzi tea uri dzi kone u swikelelea kha nga muṅwe na muṅwe, nahone na nadzi nadzi founu dzine ra dzi shumisa dza maḓuvhano dzi shumisesa data.

Nga mulandu wa dzi thendelano dza mashango zwitshiḓa kha dzi nethiweke, musi muthu a tshi khou ya kha ḽiṅwe shango u a tshi ṱoḓa u shumisa app dzi data dzawe, ndi zwa vhuṱhongwa uri muthu a thome a ṱhoḓuluse na na tshiimiswa tshetsho tshine a shumisa a shumisa tshumelo yatsho, hungavha hu service provider uri a kone u wanulusa dzi thendelano dzine vha vha nadzo nadzi nethiweke dza shango heḽo ḽine a khou ya khaḽo. Zwine nṋe ndi nga eletshedza muthu kana nṋe ndi nga renga sim khadi haningei hune nda khoya hone nda shumisa dzi data dza sim khadi haningei hune nda kho ya hone, u fhirisa uri ndi shumise roaming international roaming ya sim khadi ya fhano hayani sa izwi hu nadzi tshadzhisi nnzhi vhukuma ndi nga shumisa Wi-Fi dzi hotspot dza haningei hune nda khoya hone, kana nda renga sim khadi haningei hune nda khoya hone sa izwi arali ndi kho shumisa sim khadi ya fhano hayani.

Ndi zwone theḽomedisini ndono vhuya nda pfha ngayo, ndo pfha nga hayo tshifhinga tsha musi ndi tshi khou shuma huṅwe ri tshi khou shumisa dzi hezwi zwi nopfhi dzi medical aid havha na dokotela we avha o vheiwa uri anga kona uri ari thuse u rifha nyeletshedzo, zwi tshiya kha malwadze kha vhulwadze he ra ri khou nyanga u vhudzisa nga haho. Nṋe ndi vhona heyo i nḓila yavhuḓi nga maanḓa ya u leludza zwithu, sa izwi zwi tshi thusa uri muthu a kone u kwamana na dokotela a wanulusiwe uri arali a nga ḓa kana a ngaya hune dokotela avha hone zwi ḓo kona u thusa na, nahone zwivha zwi khou thusa uri dokotela na mulwadze kana na muthu ane a khou ṱoḓa thuso vha kone uvha na nyambedzano vha kone u dokotelani na ene a kona u ḓivha, uri hoyu muthu u khou diniwa nga u kho dinwa ngani asathu thoma aḓa zwi tshi khou itiwa kha founu zwivha zwi zwavhuḓi.

Hezwo zwi nga thusesa vhukuma vhathu vhane vha vha kule na dzikiḽiniki na zwibadela, sa izwi zwi tshi dovha thusa kha uri vha kone u kwamana na madokotela vha ambe vha vha sumbedze na arali hu tshi khou itiwa vidio call, zwi thusa na uri vha kone uvha sumbedza fhethu hune ha ngavha huna zwiṅwe zwine dokotela anga vha tshi khou nyanga u zwi vhona kana a tshi khou nyanga u zwiḓivha. Hezwo zwi thusa vhukuma uri arali dokotela na mulwadze vho kona u amba dokotela a kono u wanulusa uri mulwadze u khou diniwa ngani, zwivha zwo leluwa uri dokotela a kone u rumela thuso kana dokotela a tshi ya hanefho vhuponi honovho uvha atshi vhoya atshi vho ḓivha uri u khou ya u ṱangana na zwithu zwo to u itisa haniho, zwi vhulunga tshifhinga uri hu songo vha nau fhedza tshifhinga u tshi khaḓi vhudzisiwa zwithu ngauri zwi vha zwo no ambiwa, zwiṅwe vhaya kona u thusana hanefho kha luṱingo.

Ee, hone nda ndi tshi ḓo lingedza uri ndi vhonane na dokotela nga vidio call, ri chat ndi tshi khou itela uri ndi kone u ḓivha uri ḽiṅwe ḓuvha dokotela anga kona u mbudza uri ndi ngavha ndi khou diniwa nga mini, kana anga kona u mpha mishonga anga kona u nthumela u mmbudza uri mushonga uno ḓo ṱoḓea ndi ufhio, hune ndi nga kona uri ndi u wane u ḓisiwe hune ndavha hone. U vhonana na dokotela kha vidio call kana vidio chat zwi thusa uri a kone u vhudza uri a kone ufha ngeletshedzo uri ene unga kona uita mini, ndi a kona uri ṱhanwe ndi kone u muvhudza thaidzo yanga zwezwi ri tshi khou amba kha video uri ndi na thaidzo yo imaho ngauri, uri na ene a kone u mmbudza uri ndi ye ndi renge mishonga kana ndi ye ndi wane mishonga yo imaho ngauri, vhuimoni ha uri u wane uri tshiṅwe tshifhinga huvha hu kule zwino zwi a thusa zwa zwi ḓo thusa hanefho.